Dingwe tsa dilo tseo di sekasekiwang ke banka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto ke lotseno la gago la dikgwedi di le tharo tse di fetileng.

O tshwanetse go ithuta gore o dire ditshwetso tse di siameng fa o dirisa karata ya gago ya sekoloto, o seke wa dirisa karata ya gago ya sekoloto mo dilong tse e leng gore ga di botlhokwa.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama thata kopo ya gago ya karata ya sekoloto, gonne badiri ba banka ba tshwanetse go lebelela kwa morago gore o ntse o patela jang dikoloto tsa gago, mme go selo se le sengwe fela se o ka se dirang go tokafatsa le go duela dikoloto tsa gago ka nako.

Dingwe tsa diphoso tse o tshwanetseng go di efoga fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go araba dipotso tsotlhe ka bo nnete.

O tshwanetse go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo, gonne o seke wa iphitlhela o le mo tsietsing.

Go nna le kitso ka tsa matlole le go ithuta go ka thusa batho ba le bantsi gore ba tle ba kgone go dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla dikarata tsa sekoloto.

Dingwe tsa dilo tse di tsewang tseiwang ke banka fa e dumela gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto ke lotseno la gago le histori ya gago ya dikoloto, mme morokotso o balelwa mo tšheleteng eo o setseng o dirisitse karata ya gago mo go yone.

Molemo wa overdraft facility ke gore o ka fitlhela tšhelete ka bonako fa o e tlhoka, mme borai wa yona ke gore e ka go tsenya mo mathateng ao a tsitsibanyang mmele a ditšhelete fa o sa e laole.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng nngwe ya tse di itsegeng, ke morokotso mme o ka tilwa ka go duela ka nako.

Motho o o dirisang madi a o a senyegelwa gonne o latlhegelwa ke madi a mantsi a o a fang dibanka tse di farologaneng, mme motho a ka somarela madi a gagwe ka go duela dikoloto tsa gago ka nako le go tila sekolo.

Nngwe ya ditsela tse di ka diriwang ke go boloka madi, o tshwanetse go boloka madi gore o seke wa nna mo tlaleletsong ya go adima madi kwa dibankeng o.

Tirelo eno ya dibanka e siametse bao ba ratang go tsaya maeto go ya kwa dinageng di sele, gonne e ba fa tshireletso ya ditshenyegelo le taolo.

Forex-e ke kgwebo ya madi a dinaga tse di farologaneng, mme fa mongwe a batla go dirisa forex go tlhoka akhaonto e maleba bopaki kgotsa lebaka la kgwebo mme a bowe a tlhoke le madi ao a batlang go a fetola.

Go dikgang di le dintsi tseo ke di utlwileng ka forex mme nngwe ya dikgang tseo ke gore batho ba le bantsi ba latlhegelwa ke madi mo di-account-ong tsa bone tsa forex, mme nka gakolola motho mongwe le mongwe gore a seke a dirisa forex a sa e tlhaloganye gonne a ka latlhegelwa ke madi a le mantsi.

Nngwe ya ditlamorago tsa go dirisa Forex-e ke gore o tla latlhegelwa ke madi morago ga go dirisa accounto ya go ya forex, mme ga go sepe se se kalo se o ka se dirang fa o setse o latlhegetswe ke madi a gago.

Ke ne ke tla leka go mo tlhalosetsa ditlamorago tsa go tsenela kgwebo e tshwana le kgwebo ya forex, nka se itumelele tshwetso ya gagwe gonne kgwebo e tshwana le kgwebo ya forex ga se kgwebo eo e siameng.

Nka itumela thata fa nka gapa madi mo forex gonne forex ga e se kgwebo e bonolo e leng gore motho mongwe le mongwe a ka gapa madi, nka itumela go menagano mme ka tsaya madi a o ka fetolelwa mo letloleng la rona la Aforika Borwa.

Di diriswa tse o ka di dirisang go tlhola ditlhwatlhwa tsa madi ke didiriswa di tshwana le google gonne di tlhwatlhwa ya madi e e farologaneng go ya ka dinaga e ya fetoga nako le nako e fetoga letsatsi le letsatsi.